Ngaphambi kokuba uZenani alungise isimo senhlabathi le atshala kuyo, le nhlabathi yayinokukhula futhi inamatshe ngaphansi, kodwa uZenani wakwazi ukuthi awalime, awakhiphe, ukuze ayilungiselele ukuthi atshale kuyo.

Ukuze ngigcine ingadi kagogo iphila, bengizoqinisekisa ukuthi njalo ngiyachela, ngibheka nenhlabathi ukuthi isakulungile yini, isamanzi ngale ndlela efanele. Ngisebenzise nomanyolo, ngiqinisekise ukuthi izitshalo zilithola kahle ilanga, ngibheke nokuthi azikho yini , ayikho yini imiyane ekhona lapho, ngikwazi ukuyisusa nayo.

Kukhombisa ukuthi uyabanakekela futhi uyabacabangela ngaso sonke isikhathi, ngokuthi unikele ngesikhathi sakho, wenze into ezobasiza nabo kusasa. Lokho kukhombisa ukuthi uyabathanda, futhi unendaba nabo.

Ngivumelana naye ummeleleli wenkampani. Ubaba uNkosi akathenge yona le mbewu e-genetically modified, ngoba izomnikeza izivuno ey'nkulu futhi izomseyivela, izomongela nesikhathi, ngoba izinto ezi-genetically modified ziyashesha ukukhula. Kanti futhi-ke uma uma esebenzisa yona le mbewu akakudingi ukuthi aze afake eningi, njengoba nje isithakiwe ngezinto lezi ethakwe ngazo. Yenza ukuthi izinto zisheshe, futhi ungasebenzisi okuningi. So ya, kulungile, ubaba uNkosi akathengi yona le mbewu e-genetically modified.

Ezolimo azizame ukwenza into yayo, zingathembeli kakhulu emazweni angaphandle uma sekuza ngasezitshalweni. Abazame nje ukuthi benze into yabo, ngoba kuze kunyuke intengo nje, indaba iqala le emuva.

Kuthiwa izinto ezinhle ziza kulaba abalindayo. Ngakho-ke ngithi mina abalimi abaqale basebenzise izitshalo ezimelana nesimo sezulu, noma ngabe kuthiwa sithatha isikhathi eside kodwa bazoba nesiqinisekiso sokuthi noma ngabe i-weather iyashintsha izitshalo zabo kodwa angeke zithikamezeke. Ziyohlale zikhona. Abafune nje bona ukungajahi izinto, koda benze into ezobaqinisekisa ukuthi izitshalo zabo zizohlale ziphephile njalo, noma ngabe isimo sezulu sinjani.

Bekugqwokwa insudi ewuplastiki emboza umzimba wonke, kube nezibuko ezivala amehlo, mase kuba isifonyo esizovala umlomo namakhala, ama-gloves ezandleni kanye namabhuzu ey'nyaweni.

Lolu hlelo lokutshala emphakathini luzovula amathuba emisebenzi, liphinde futhi lithuthukise namakhono entsha emphakathini. Luzosiza kakhulu futhi ekutheni sinqobe indlala, bakwazi nabantu bakithi ukuthi badle. So, besicela ukuthi nitshale izimali kulolu hlelo. Luzosiza kakhulu ukuthuthukisa umphakathi.

Angeneme neze makhelwane ngesenzo sezimbuzi sakho. Kubuhlungu kimi ukubona umsebenzi wami omungaka, nesikhathi sami, kushabalala nje phambi kwamehlo ami, kalula kanjalo nje, ngenxa yobudedengu bakho. So, ngakho-ke ngiyacela ukuthi wenze kangcono ngokuzayo ngoba manje ngempela nje sengilahlekelwe ukukwethemba. Shuthi nangelinye ilanga ngothi ngitshalile, izinto zami sey'khulile, zifike iy'mbuzi zakho, zifike zizomosha. So, ngempela ngempela angeneme makhelwane. Ngiyacela ukuthi wenze kangcono ngokuzayo.

Ngicabanga ukuthi kuyinto elungile ngoba kwasekuqaleni lo mhlaba wawuphucwe abantu ngokungemvume. Ngakho-ke, inqobo nje makuzokwenziwa ngendlela efanele, nokuthi uzonikwa abantu abafanele. Ngibona kuyinto elungile.

Cishe yonke into manje yakhiwe ngezakhi, ngakho-ke uma ngizothatha uhlangothi, ngiphike nokuthi lokhu kwenziwe ngezakhi, angeke ngikudle, hhayi kushuthi ngingabulawa indlala. Ngakho-ke anginankinga nokudla kwezakhi ngoba kusinika imiphumela esheshayo futhi izinto ezifakwe izakhi zofuzo ziba nkulu, ziba nkulu, okuyinto obalulekile esikhathini samanje. Ngakho-ke anginankinga nje nezakhi.

UNomsa angazama uhlelo lolu esilubiza nge-drip irrigation, ukuze kusetshenziswe kahle amanzi ngokufanele, aqaphe , aqaphe nomswakama womhlabathi ukuze kukwazi ukuchelelwa kahle.

Into engingakhathazeka ngayo ukuthi iphephe kangakanani leyo PPE enginikezwe yona, nanokuthi ibuphi ubungozi engingahlangabezana nabo uma ngase kuthiwa le PPE angiyifakile.

Imfino engay'tshala ile yezintanga, ngoba yona ayikhiphi nje kuphela imfino but iza nethanga, yabo. Ngiyothola imfino, ngithole nethanga. So, ngiwina kabili ngalapho.

Izinto engicabanga ukuthi kumele zicatshangelwe izinga lokushisa lomhlabathi, imvula, kanye nokukhanya kwelanga.

Ukuvunwa kwamanzi emvula kuhilela ukuqoqa amanzi emvula ngokuthi, ukuthi asetshenziswe esikhathini esizayo, okunciphisa ukuthembela kweminye imithombo yamanzi.

Ukuze ngibhalansise ezokuphepha, ngingaqondisisa ubungozi bokusebenzisa izibulala zinambuzane, ngiqondisise bonke ubungozi okuhlangene nabo, ngiqoke kahle i-PPE yami and konke okunye okungikhathazayo ngikubekele abaphathi bami.